Ho hlaba kgomo ho feheletsa mofu, ho bonahala ho e ba ke ketso e bohlokwa ya setso, e leng tsela ya ho bontsha ho tlotla lerato le ho tshehetsa lelapa la setjhaba nakong e kalo ya bohloko. Ka lebaka leo, le hoja o kaba bothata mme batho ba sa sebetse hantle ho tswela pele ho etsa sena ho ka bontsha ho tiya ha setso le ho boikokobetso wa batho, ho boloka mehlodi ya tsona tsa setso le ho boloka botsitso ba maikutlo a lelapa. Nna ke nahana hore sena se bontsha hore mehlala ya setso ha e lokela ho leboloha, le ho ja maemo a moruo a fetoha, hobane ho hlompha ba shweleng, ke ntho e ka holang ditaba tsohle tsa boemo ba moruo. Le ha ho le jwalo, ho molemo hore ho be le boikokobetso le hore ha ho etsahale ka mokhwa o sa kang wa baka mathata a mangata, haholo ha moruo le thata haholo.

Ka tsebo ya ka, lesela lena le hlaha haholoholo bohareng le bophirimela ba Lesotho, le metseng e meng ya dimmaraka tsa Basotho mo setso sa Basotho se sa bolokang mehlolo ya sona. Le boetse le sebediswa dibakeng tsa mahaeng moo Basotho ba bolokang meetlo ya bona, le mokhwa ya bona ya setso. Lesela la kobo hangata le hatisa kapa le bo ka letsoho ke basadi ba lehae, mme hangata di theohile ho le tsa tlhaho kapa tsa maiketso, tse sebediswang ho etsa meqhatatso e fapaneng. Eya lesela la kobo tsa Basotho le na le entswe Afrika.

Eya batho ba sa bueng leleme la bona, dintlong tsa bona, e ntshwara ha bohloko ka hobane ke bona ka re ke bo maitshwaro a hlephi. Ha ba itshwara hantle, nna ke tswela pele ka ho ba buisa Sesotho Sotho se re hotseng ka sona. Motho ha a batla ho bua leleme le leng, o tla tswela pele ena e leng mong. Nna ke mmuisa ka Sesotho Sotho, ha ho hlokahale hore ke be ke, ke dudutse maikutlo a hae kapa ke mo tshware hantle ka le puo tse ke sa di tsebeng. Ho bohlokwa haholo ho dula setsong sa hao, ka hobane o tla e tseba, o seke wa fetoha kapa wa fetohela setjhaba seo. Tseba moo o hlahang teng.

Mokgwa wa ho pheha motoho wa setso ka botlalo, hangata o qala ka ho kgetha dintho tse tala tse tla sebediswa, tse kang koro kapa mme ho a mabele. Ho latela dintho tsena tse tala, di koloba hantle hore di hlwekise ditsela tse mathata. Dintho tsena di tla qoha kapa ditlaleho ka motjhini kapa ka letsoho ho etsa phofu. Phofo ena e kopantswe le metsi a hlwekileng ka skontiri se loketseng ho etsa motswako o monate. O sa le bonolo oketswa letswai, ho ka etswa ho matlafatsa tatso. Motswako ona o kengwa ka pitseng kapa setshelong se bonolo, mme wa phehwa ka mollo o tlase. Motho wa phehang o hloka ho tsamaisa ka hloko hore o seke hwa tjhesa kapa ho bolaya tatso. Kamorao hore motoho o phewe hantle, o tlohelle hore o phole pele o jewa kapa o fuwa ba lelapa. Metoho o tlwaetse ho jewa le nama, meroho kapa dijong tse ding tsa setso.

Ho bolela hore o tsere nako e telele hangata, e kaba dilemo tse ngata a le mosebetsing kapa boemong bo itseng. Mme a se a fetile kapa a feta dilemong tseo, ka lebaka la boiphihlelo kapa boemo ba hae. Empa ha e ba o bolela ka ho tswela dilemo ka tsela ya tlhaho kapa setso, hangata sena se ama bophelo ba motho ha a feta dilemo tse itseng. Haholo ha ntse a tsofala kapa ho feta mekgwateng e fapaneng ya bophelo. Ka kakaretso, ho bolela ho feta kapa ho feta dilemo tsa motho. O bolella ho tswela dilemong ka moelelo wa bophelo kapa tsela e itseng a setso kapa ya bophelo a nne a phelang ka yona. Ho hong tjhentjhele ditsela kapa o fetotse ditsela, a be a phela ka tsona dilemong tse fetileng.

Ho amohelwa lelapeng le letjha, ke ntho e kgahlang haholo, ebile e tlisang maikutlo a fapaneng. Ke thaba haholo ka hobane, hore ba reke pudi kapa nku e be na le lebitso laka, ke ntho e bontshang hore o amohetswe ka botlalo ebile ke karolo ya lelapa la Bafokeng. Ke ka ikutlwa ke thabile haholo ka hlompha le ho leboha monyetla wa ho ba karolo ya lelapa leo. Hape ke kutlwa ke tshwanelwa ke boikarabelo ba ho tshehetsa le ko hlokomela lelapa lena le letjha. Ho feta moo, ho ba le boikokobetso le kutlwisiso ya ho ba kapa keketso e kgolo bophelong ba ka.